Xipanu lexi ni xi tsakelaku xa Afrika-Dzonga i xipano xa Kaizer Chiefs xipano lexi xipano lexi xi ti yimiselaka eka mitlangu ya swona naswona i xipano lexi ku nga xa khale swinene i khale xi ri kona laha Afrika-Dzonga i xipano lexi xi rhandzekaka na va muti hinkwavo hi lexi a va rhandza xona.

a ku ri ku i ntlangu lowu a wu ri kahle swinene lowu munhu a fanele a nga pfumeliwi ku a pfaleriwa ekhonweni hi ku se ya tsandzeka ku tlanga swa tsandza ku tlanga emakumu se u hluriwile ka ka ntlangu walowo .

A ndzi ta hlawula mitlangu ya ku fana na netball mitlangu ya bolo ya milenge na ya ku tsutsuma hi swona swi nga na vana loko va karhi va endla mitlangu ya so va va karhi va tiolola swinene va endla vutiolori swi endla ku na miri ya vo yi va kahle na miehleketo yi va kahle swinene ku kun'wana swa va pfuna swinene ku nga .

vo tala lava a va tlanga ngopfungopfu ka bolo ya milenge va humelerile swinene evuton'wini vo tala va ti kume ku va vanhu lava na loko se va kurile va va ku va ha tiyile hikuva va karhi mitlangu ya bolo i vutiolori a ko va ntirho ntsena kumbe ndlela yo nghenisa mali mara va va va karhi va ti endla vutiolori swi endla ku na loko va kula va va va ra ku va ku va va karhi va endla vutiolori minkarhi ka minkarhi yo tala ya vona swi tavendla ku miri ya vona yi va kahle swinene hikuva leyi yi va kotaku ku hanya nkarhi wo leha na mavabyi ya nga va karhatikarhati.

Eka matikoxikaya ntlangu wa bolo wa mavoko ku va kota ku hlohloteleka i ku va va teka vanhu lava va tivekaka kumbe va tlangelaku swipano swa le henhla kwala Afrika-Dzonga va endzela swikolo swa le makaya va karhi va va endla va nyikela hala tlhelo switirhisiwa swa swa le xikolweni kumbe swa yo mitlangu ya bolo ya mavoko leswi swi nga ta endla ku vana na vona va va na ku tsakela eka mitlangu ya bolo ya mavoko naswona a ku ve na ti-competition-i leti ti va ka kona va kuma lava va va va va.

Swi na swi nga va pfuna swinene loko va tlanga va tiyimiserile swi va pfulela tindlela ta mundzuku loko se va kurile kumbe va nga ha va tsakela ku va va nga yi emahlweni na ku tlanga bolo swa swi endla swi va va ti endlele vito lava nga kotaku ku ya va varhangeri kumbe ku ya va ya pfuna ka ti ka ka ka ka ka swin'wana swipano swa swa swa mitlangu ya bolo na ku ya tirha ka swikombakule va nga hlamusela timhaka ta bolo kumbe ku.

Vantshwa swinene vantshwa vo tala va le ka swidzidziharisi so swi nga va pfuna swinene leswaku va huma eka swidzidziharisi va va na swo swo na ku swi endla swi nga va pfuna na le ka rihanyo ra vona leswaku va titwa va ri kahle emirini na ku va miehleketo ya vona yi va kahle swinene va kota ku tidyondzo ta vona va loko va dyondza swi.

ku va va va veke ku ya hi malembe ya vona lava va nga na malembe ya le henhla a va va na va ta va na matimba naswona na rivilo lerikulu ku tlula lava va nga na malembe ya le hansi so loko va va veke hi ku ya hi malembe ya vona swi endla ku matimba ya vona ya ringana na hi ku tsutsuma va ta va va karhi va nga chavi ku i vanhu lava va nga ta va karhi va ringana swi va swi swi swi ri kahle swinene loko va sweswe.

Mitlangu wo tsakisa swinene loko mi tlanga na van'wana mi nga va vambirhi kumbe vunharhu mara loko mi i nga ri wexe swa tsakisa swinene swa swa hlohlotelo ku i nga tlanga nkarhi wa ku leha loko u tlanga u ri wexe a wu hlweli ku karhala kumbe ku hela mbilu se i hetelela i tshikini kambe loko mi tlanga mi ri va mi hlayile swi endla ku mi kota ku tlanga nkarhi wo leha ene ehansi ku hela.

Nkoka swinene ku va munhu a kuma xo xuxa hi swona ndzi endla ku munhu a rivala swo tala a rivala maxangu kambe loko munhu a ri hava xo xuxa hi swona swi endla ku a hleketa ngopfu laha a hetelelaku a hleketa na leswaku a nga fanelangi ku a swi ehleketa kumbe a a ti kuma a endle na leswi a nga fanelangi ku va a swi endlile kambe loko a ri no swo xuxa hi swona swi endla ngopfu u famba a ya wisa a a pfuka a lunghisa swin'wana na swin'wana kambe loko a ri hava swi endla ku a hleketa ngopfu.

Ku mitlangu yo gembula ntlangu wa madayizi laha va hlayini va beja mali va va va ku va karhi va tirhisa madayizi laha wun'we kumbe vambirhi va nga winaka van'wani va va va dyiwile.

Ntlangu wa bolo ya milenge ntlangu wa bolo ya milenge wu kahle swinene ende milawu ya yona yi olovile ku na yi tiva na sweswi swi nga ni olovela swinene naswona loko karhi tlanga bolo ya milenge ni ta va ni karhi ni endla vutiolori leswi swi nga kahle swinene eka miri wa mina na le ka miehleketo ntlangu wa bolo wu na mali swinene wa hakela wu kahle swinene wa hakela leswi munhu a va ku a karhi a swi kuma eka mitlangu ya bolo swi tele swinene swi tele swinene.

Pulatifomo to languta eSports leti n'wana i Facebook Gaming TikTok Lite YouTube Gaming i tona letinene leti hi nga ti tirhisaku ku languta eSports .

swa mina eka mitlangu leyi phikizanaka eka inthanete ni nga languta van'wani loko va karhi va tlanga ku va endlisa ku yini kutani kusuka kwalani ni dyondza ni languta swinene na ku ya ni ya ti lulamisela kumbe ku practic-a ni ti nyika nkarhi ni ti lulamisela ni ti yimiserile swinene swi ta ni ti nyika nkarhi swinene ni nga ti lulamiseli kan'we kambe ni ti lulamisela swinene na ku va ni languta ntlangu wa mina loko ni karhi ni tlanga no languta ku swihoxo ni nga va ni swi endla kwini ni nga lulamisisa ku yini ni analyser game hinkwayo.

ESports swi nga swi nga ta swi ta teka nkarhi leswaku yi nga va yi nga fana na mitlangu ya ndhavuko vanhu vo tala eka nkarhi wa sweswi a va le ku yi tiveni kumbe ku yi landzelela hi ndlela yaleyo loko hi languta eAfrika-Dzonga ko va vanhu.

Lava va fambisaku mitlangu kumbe lava va nga organiser hoster va va va karhi va langa ku va nga disqualify-a mutlangi kumbe va nga sungulisa ntlangu walowo kusuka ehansi ke loko munhu a nga landzelelanga milawu kumbe swilerisi va hetelela va sungulisa ntlangu walowo ehansi kutani loko a swi endla hi ku landzelelana ku fika laha va n'wi humesaku kumbe va n'wi yimisaku for nkarhi wo karhi hikuva a nga landzelelangi swileriso swa mutlangi na ku swi hlonipha va va va fikela laha va va disqualify-aku kumbe va herisaku ntlangu walowo wu nga ha yi mahlweni loyi a nga wu landzeleleki milawu kutani a yimisiwa.

A hi nge swi olovile swinene ku munhu a nga a nga hundzula wu va bindzu hi ndlela yo fana a hi nge a rhandza ntlangu wa bolo ya milenge loko a ye ku hungaseni a ye ku languteni ka bolo ya milenge laha a nga ya ku na swo xavisa swo fana na ti-cold drink ti-juice swakudya na swin'wana na swin'wana leswi vanhu va swi rhandzaku a fika a sungula ku swi xavisa e kwale erivaleni ra ntlangu ya mibolo ya milenge ku fana na kwala eka malokixi kumbe ka ka ti eka mavala ya ntlangu ya bolo ya milenge ya le makaya laha vanhu va nga ta n'wi xavela swinene loko ntlangu wu ya hela a va nga va endle mali ya ku khomeka ya kahle swinene.

Makhombo lawa vanhu va nga hlanganaku na wona ya mitlangu ka inthanete i ku va vanhu va ku hack-a va hack-a inthanete kumbe website ya tlangu ya ya mitlangu yaleyo leswi swi nga endlaku ku yi hetelela yi nga ha yangi mahlweni kumbe va rhobiwe timali swin'wani swi nga va ku kona i ku va ku u lava ku hack-a kumbe va titsotsi va makhamba va nga endla website ya vuxisi laha va nga tekelaku vanhu mali ya vona hi website le ya vuxisi vanhu va ti byela ku website leyinene ya mitlangu kasi website ya vuxisi.

Mina tanihi mutswari ndzi nga ka ndzi nga swi tsakeli ngopfu hi ku a ku heteleleni i ya suka kumbe a sunguna ku gembula laha a hetelelaka swi vaku swi ri ngatini a nga ha koteki ku huma laha swi nga ha n'wu hluphaku na mundzuku loko a nga ri na mali a tikuma se a xavisaku nhundzu yo karhi ku a ta kota ku kuma mali a ya tlanga mitlangu leyi a beja leswi nga n'wu hluphaku kumbe ku n'wi vuyisela endzhaku evuton'wini swinene ndzi nga ka ndzi nga swi tsakili leswaku a tikuma a nghenelela mitlangu leyo fana na leyi.

I ku lava vuxokoxoko hi vuenti bya epe kumbe website ya mitlangu yaleyo na ku endla e vulavisisi hi vuenti bya app yaleyo kumbe vulavisisi leswaku yi na ntiyiso ku fika kwini na swin'wani i ku loko munhu a lava ku huma kumbe ku tshika munhu a kuma vuxokoxoko hi vuenti ku swi endlisa ku yini a nga a nga endlisa ku yini loko switetano eya ku kuma vuxokoxoko hi vuenti bya website kumbe app yaleyo ya mitlangu yeleyo n'wana a nga se nghenela hi vuenti.

a swi lavi endla i tlanga mitlangu leyi ya le ka tikhompyuta na le riqingho ra le nyongeni ntsena swi na nkoka swinene leswaku i tlanga na mitlangu yinene ti-physical activities i hlangana na van'wani va makwerhu kumbe chomi ta wena va kwala mugangeni mi endla club-a football club ku nga va timbirhi ti-team-i timbirhi laha mi endlaku swipano swimbirhi mi hlanganaku mi tlanga swi na nkoka swinene eka miri wa wena na miehleketo swi endla ku mihleketo yi tshama yi ri active swi nga ku pfuna swinene na le ka tidyondzo mihleketo ya wena yi va yi ri kahle yi kota ku tsutsuma hi ku hatlisa.

Mintolovelo liya ya migaringeto a ya ha ri kona ku cinca ku ve kona ku kulu ngopfu swinene sweswi ku nghene tithelevhixini swa makombakule hi swona swi nga cinca swinene khale loko ripela vakokwani a hi va hi tshame ndzilweni tanihi muti va hi garingela sweswi loko ripela hi va hi tshame tindlwini ti-sitting room hi karhi hi languti tithelevhixini leti hi tona ti ti nga tisa ku cinca mi kuma ku langutiwe switori swo hambanahambana ku miyeriwini ku langutiwini switori leswi hi swona swi nga tisa ku cinca lokukulu a ha ha yi tivi leyi va kokwana va hi garingela yona khale.